Tjhehe, ha ke rate bophelo boo hobane moo ho leng ho ngata teng ditoropong tse petetsaneng. Ke moo bokweta bo leng bongata haholo, ke moo o tlo fumanela batho ba nkelwa difounu. Batho ba tshwaruwa dipoho dikoloi di tjheisana di-accident, di ba ngata . Jwale ho ya ka nna, ke rata tulo e thotseng e nang le sebaka se seholo, moo o mong le mong a tla ntsamaelang hantle. Ho sa petetsana le moo ho senang batho ba bangata hobane mo ho nang le batho ba bangata teng ke mo kotsi tse ngata di etsahalang teng.

Tjhe, ke a hana setso sa rona, ha re sa se boulela matsatsing a kajeno hobane rona re le bana, re le batjha ba kajeko. Ha re sa na taba le meetlo, ha re sa na taba le setso sa rona . Se re etsa dintho tsa kajeno ha re sa na le taba lo hlabela badimo lo etsa tsohle tse batho ba baholo ba rona le batswadi ba rona ba ne ba di etsa . Sa kajeko se re iketsetsa tsa rona.

Marena a rona a phoso nakong ena hobane nna nthwe nka e buang kore nakong ya hona tjena, ntho e buang ke tjhelete . Ke tjhelete le botsotsi, tjhelete le botsotsi bo bongata. Ho ka tswa motho wa ka kwa wa ka ntle a tla fela ka tjhelete ho morena a re a mo fa tjhelete e kana ka dikete tsa di-billion for a mo fe setsha. O tlo mo fa setsha a ntse a tseba hore bana ba tulong ya ha bona ha ba na ditsha. So, ka mantswe a mang, nna ke hanella ke hanellana le le le statement sena. Tjhehe, ke phoso ntho tse ba di etsang.

Ke ne ke ikutlwa bohloko hobane kgothollo yona e bohloko, hoba le ka le leng la matsatsi, ke ne ke le sekolong . Re na le di-marks tse lekanang nna le ngwanana eo, ne re le sekolong le ena . Empa ho ile wa kgethuwa yena a lo emela sekolo ka baka la hore ke ngwanana. Empa re na le marks tse lekanang. Matshwao a rona a na lekana. O na na le 80 marks, le nna ke na le 80 marks . So, kgethollo yona e bohloko haholo.

Hai ha e le jwalo ke mathata. Hobane o ke se o buisane le moahisano hobane o a ile mabota a malelele. O lokile o lokile heke ya hae le hodima ya heke ya hae, o kentse dintho tse ba di bitsang ka di senyesemane, e leng di-electric fence . So, jwale ha ho le jwalo, ha hona hore re ka thusana hobane ha hona motho o kare o ka mmollela, e leng moahisane wa hao . Jwale ha o le jwalo, o tlo tlameha hore o ko tlohele o tla emela ebe o e be hoseng, o kgone ho ikela lebenkeleng o lo reka tsona ntho tseo o di hlokang.